Kulindeleke ukubana iimeko zempangelo zibe semgangathweni, zikhuseleke. Kwaye njengoko kudilwa ngezolimo nomhlaba ube sezingeni olulo, ngakumbi nangoko, njengoko kukhona abasebenzi kulindeleke into yobana nabo basebenzele kwiimeko ezisezingeni ezizobakhusela nanjengoko nakwizinxibo zabo abazawuzisebenzisa.

Ewe, zikhona iinzame ezifumaneka kurhulumente. Umzekelo, emakhaya apho kukhona khona amafama okanye abalimi ngokolwimi lesiNtu, njengoko kukhona amanzi angamadami akhe atshe ke ngenxa yokutshintshatshintsha kweesizini okanye ke ngokweklayimethi ngegama lasemzini. Urhulumente uyancedisa asaplaye ngamatanki, laa nto kuthiwa zii-extended storages. Abanikeze abantu abangamafama amatanki abazokwazi into yokubana bagcine amanzi wonkcenkceshela iigadi zabo okanye iifama zabo okanye izithole zabo uba ngaba balimile.

Indlela yokugcina umbona uba ungaboli kangangexesha elide kukubana umbona ufakwe ezingxoweni. Ukubana umbona ungabikho sendaweni enelanga kakhulu, ungatshi, ungomi.

Kubalulekile kubafama babe nendawo zokuhlala kuba kuba liyinceba kakhulu xa ngabe ngakumbi zikufutshane nefama. Yenzele nokuba kufuneka besebenze ama-overtime, kuba lula into yokubana basebenzele kwalapha kufuphi nefama. Kube lula into yoba bavuke nangamso, nangamso bakwazi ubana basebenze benendawo abavukela kuzo nokubheka phambili njengoko indawo yokuhlala asisidingo kumsebenzi namsebenzi, ngakumbi kubasefama.

inezakhamzimba. Xa ndizikhankanya zintathu ekuthiwa nguOmega-three fatty acid, yaye ityebile okanye ichumile nakwii-vitamins nee-minerals.

Ngokozolimo livelisa okanye liphuhlisa ezoqoqosho ngakumbi kwi-gross development program, i-GDP ngamafutshane. Iyavelisa kakhulu kwezolimo ngokokujonga neikhonomi nangoku nangokwecandelo lwezebhizinisi ngokokubana xa kuveliswa kusaplaywa nangokutya eluntwini, abantu nakubaqeshi. Abantu bayakwazi ukuziqesha, abantu bayakwazi ukuqesha, abantu abangamafama bayakwazi ukuvelisa nemisebenzi eluntwini.

Imicelimingeni ngokufuya iinkukhu zizifo ezithi iinkukhu zidibane nazo nokunyuka nokwehla kwamaxabiso eenkukhu, amachiza eenkukhu.

Ukuze ukhusele imivuzo yabasebenzi njengomfama okanye njengomlimi funeka ube nesicaphulo ositsalayo kwimivuzo yabasebenzi. Uyise kulaa ndawo okanye kumgcini wezimali ekuthiwa kukwa-provident fund, ubababhalise kwa-provident fund. Ubafake nakwa-UIF yenzele mhla kwaze kwadenga okanye kuphele imisebenzi, babenawo umxhamlo ngokwalaa mali ubuyitsala okanye ibitsalwa zii-provident fund emivuzweni yabo.

Ewe, ndiyakholelwa ekubeni bakhona amafama abhalise abasebenzi babo kwiDepartment Of Labour. Kuba umzekelo, bakhona abafama endibaziyo abakwaziyo ukuzijonga ngokwe-system yakwaDepartment Of Labour into yokubana ingaba bona bayavela na, bayavela ukuba bayatsalelwa na. Nanjengoko abanye amafama ehambela phambili kakuhle, bayabanikeza nabo basebenzi babo ii-payslip ezivezayo into yokuthi bayatsalalelwa nguDepartment Of Labour and Employment.

Izityalo zam ndizawukuzikhusela ngokubana ndizithengele isikhuseli esilungeleyo sokubulala izinambuzane endizawuthi ndisimfaxaze ukuze izityalo zam zingatyiwa zizinambuzane. Yaye ndithenge isikhuseli esizawuphinde singazuba yingozi ngakumbi kubasebenzi bam, singabarhaxi okanye singabenzeli ngxaki nomzimba lo wabo. Umzekelo isipinatshi ndithenge eso isikhuseli silungileyo isipinatshi esingazuba yingxaki njengoko zahlukahlukene izikhuseli.

Ewe, ndinganguye umlimi wentsango ngakumbi xa sele ndikhulile, ndichumile njengoko njengomfama kuba intsangu iyihebhu. Iyihebhu nje, impilo kuluntu ngakumbi kwizigulo ezinje ngesifuba, ukufixaniseka isifuba nokuba nefiva, abantu bayakwazi into yobana bafuthe ngayo, bayibilise iyimpilo.

Ukufuya inkomo, umzekelo uyakwazi usenga ibisi enkomeni, uyakwazi ukusenga amasi enkomeni. Umzekelo, thina bantu bomgquba siyakwazi nokulima ngeenkomo ngelaa xesha ke ngakumbi lakuqala kusanqongophele neetrekthara.

Ndicinga uba iinkxalabo zabo yile, yile kuthiwa yi-cross pollination ngokwelasemzini. Ngokuba kakhulu becala i-hemp iye ithandele ukubana ngokwesini ibe yindoda, iphinde ibe ngumfazi xa ndiyizisa ngokomzekelo lwaseluntwini.

Kakhulu iba ngamaqanda kuba amaqanda ayathanda uzalwa azalwe ziinkukhu. Ufumanise kengoku ubana amaqanda andideske ndiyowahenga eshophu okanye evenkileni xana ngaba ndifuye iinkukhu.